Abasebenzi bemaplasini bahlangabezana neentjhijilo ezifana nokungaphephi endaweni yokusebenzela. Amaphilo wabo nawo abasengozini njengoba indawo ebesebenzela kiyo ingakaphephi. Babuye godu bahlangabezane nokuqindezeleka kwengqondo lokhu okubangwa kusebenza ama-iri amade ngelanga bangatholi ithuba lokuphumula. Umsebenzi wemaplasini uyaqindezela begodu awukho lula. Ezinye zezinto abahlangabezana nazo kukungabhadelwa imali ebonakalako, kunalokho banikelwa imali encani kanti umberego abawenzako mkhulu begodu unzima begodu uyingozi.

Ikhabe sithelo esihlaza ngombala ngaphandle, uthi nawulisikako uthole umbala obovu ngaphakathi ubone neentanga ezincani ezinzima. Uthi nawulisikako kuphume amanzi, ngamanzi lawo bayakghona ukuthatha ikhabe benze izinto ezifana nejuzi. Ikhabe alitholakali nanoma kunini livuna kwaphela nakusehlobo kanti kwezinye iinkathi zonyaka alitholakali.

Akukafaneli nakancani abasebenzi bazifunele iinsiza ngokwabo kumasipala, msebenzi womqatjhi namkha umphathindawo ukufunela abasenzi iinsiza. Njengoba abasebenzi bona beze nje ngokusebenza bese babhadelwe.

Iye, ngombono wami urhulumende unawo amahlelo wokuthuthukisa zokulima eSewula Afrikha. Lokho ngikukhulumela ekutheni unyaka nonyaka kunama-program namkha ama-learnership aphumako la ilutjha lingena khona lifundisise ngokunengi ngekokulima nokutjala. Lapho ekutjaleni umuntu uyakghona ukuthi nayiphelako i-learnership azitjalele ngokwakhe akghone ukuthengisa. Lokho-ke kuyakwazi ukukhuphula ne-GDP yeSewula Afrikha. Abanye-ke bayakghona ukuthoma amarhwebo wabo batjale, bathengise bebaziphilise. Ngaleyondlela iye, urhulumende uyakghona ukuthuthukisa zokulima eSewula Afrikha.

Iye ngombono wami ukutjalwa kweenthela enarheni yeSewula Afrikha kunomthelela omuhle emnothweni. Lokhu ngikukhulunyiswa kukobana abatjali bayakghona ukutjala, bavune iinthelo zabo bazithengisele abanye abantu. Bathengisela abasorhwebo nabonorhwebo babhadelwe imali. Imali leyo ebakghona ukuziphilisa ngayo nabo, ngaleyondlela, iye i-GDP yenarha iyakhuphuka iyephezulu.

Hlanu komdzwela, amanzi akatlhogakali, ihlabathi yakhona ihlala ithambile. Yeke abalimi abarhagalelwe yisomiso, nabangatjala emdzweleni namkha duze nomdzwela bangaba neenthelo ezihle khulu.

Ibhanana liyisithelo esinombala oyelo.

Amanzi singawonga besiwavikele ngokuwathatha siwafake ngaphakathi kwemadromu, la azokuhla ngakhona bekufike isikhathi la asetjenziswa khona. Singaphinde sifundise umphakathi ngeendlela zokonga amanzi, singadlali ngawo, siwafake eendaweni

Ngombono wami kumsebenzi wabososayensi kobana benze amatshwayo, balinge ukubonisa abantu ngobujamo be-weather, esikhathini esinye nesinye. Baphinde godu balinge ukubonisa abosomaplasi nabatjali ukobana bazame ukonga amanzi. Bafake amanzi endaweni ethize, la azokubulungeka khona kufikela la bazowasebenzisela ukuthelelela iintjalo zabo. Abososayensi bangalinga benze okhunye okubizwa ngokobana yi-irrigaration ngelimi lesiNgisi.

Ngesikhathi esidlulileko, amanzi wezulu bekabekelelwa ngeenkotlelo, ngamabhada namkha amadromu. Bekabekelelwa nje ukuze esikhathini esizako bakwazi ukuwasebenzisa. Yeke ngombono wami abosomaplasi bangasebenzisa indlela leyo kuze bonge amanzi wabo, bawavikele, bakghone ukuthelelela iintjalo zabo, ngale

Ilutjha lingakhonjiswa, lifundiswe, ngokubaluleka nokuqakatheka kwezokulima. Awa nokho esikhathini lesi esiphilakiso kuyenziwa lokho. Njengombana embuzweni odlulileko ngikhengayiphatha bona kunama-program, nama-learnership akhona la bafundisa khona ngezokulima nokutjala. Khona lapho umuntu uyakghona ukuzifundela ukulima nokutjala, bekaziphilise ngakho afumane imali le akghona ukuziphilisa ngayo.

Awa nokho ikinga yamanzi iyinto esibambe soke. Ngombono wami umuntu ofuna ukutjala nokulima, angathuthela endaweni la abona khona kobana nokho ikinga yamanzi inconywana, namkha azame ukuthutha amanzi endaweni la amanzi atlhagwa nconywana. Awafake ngemigqomini nangeendromini, azibekele wona ukuze akghone ukuthelelela iintjalo zakhe.

Njengoba ihabhula kusithelo esakha umzimba, silethela umuntu ama-vithamini emzimbeni, kuze angaguleli futhi. Yeke kubalulekile bona umuntu omunye nomunye adle linye lehabhula ngelanga kuze angaguleli futhi.

Ngombono wami ukulima nokutjala akunabulili, woke umuntu esikhathini sanje, uyakghona ukwenza umberego awuthandako. Yeke abalimi babomma nebabobaba bakhona begodu benza umberego omuhle obonakalako.

Ikiwi kusthelo esibonakala ngombala o-brown ngaphandle, kanti nawulisikako ngaphakathi kuhlaza, kuneentanganyana ezinzima ezincancani.

Iintjalo ezimila kuhle, endaweni eyomileko netjhisako yitamati, ama-green beans, umrorho, ama-kherotsi, ama-orentji, ithanga kanye nezinye ezinengi.

Iye, uyakghona ukuzitjalela imirorho endaweni yakho. Uyathenga iimplantjisi namkha iintanga estolo, ufike uzitjalele ngokwakho. Into nje efanele uyenze kukobana utlhogomele isimu yakho, uthelele uziphe amanzi kuzezikwazi ukukhula kuhle.

Awa nokho umtjhiso wangendaweni yekhethu awutjhisi kangako, siyakghona ukutjala imirorho, amakhabitjhi kanye nezinye iinthelo esifisa ukuzitjala.

I-vitamin C ibhusta umzimba, iwuqinise kuze ukghone ukuphila kuhle ungaguleli futhi. Kanti-ke i-vitamin A iyasiza bonyana ubone kuhle emehlweni, ungabi namagulo amanengi owatholako.

Iye, zokulima ziyawukhulisa umnotho wenarha yekhethu ngombana, ngaphandle kwabalimi besingaba yini? Iintolo zijame nje ngesibanga sabalimi. Siyakghona ukuya estolo sokuthenga iinthelo, siyoziphekela zona ekhaya ngombana akusuye woke umuntu okghona ukutjala iinthelo emakhaya. Ngaleyondlela umnotho uyakhuphuka ngombana sikhipha imali siyathenga estolo basinikela iinthelo njalonjalo. Umnotho uyakhuphuka.

Isiwezulu sinomthelelo omumbi khulu ebalimini. Navane kenesiwezulu iinthelo ziyafa ngobunengi.

Umnotho wenarha uyakhuphuka ngombana ilutjha elinengi liyazibandakanya ezintweni lezi. Babizwa bonyana ma-enterpreneur bazivulela amarhwebo wabo, bazithengisele benze imali.

Ngombono wami, ilutjha nalingahlaliswa phasi lifundiswe banzi ngokuqakatheka nokubaluleka kwezokulima nomthelela obakhona ngenca yezokulima. Awa, bangafunda okukhulu, abafisa ukuzibandakanya bebazibandakanye.

Ispinatjhi sibonakala ngamakari amakhulu ahlaza. Kunemihlobo emibili yespinatjhi. Yispinatjhi esitjhelelako kanye nespinatjhi esihlabako. Ispinatjhi esitjhelelako sitholakala kwaphela ehlobo bese kuthi ispinatjhi esihlabako sisithole ebusika.

I-vithamini elitholakala ehabhuleni yi-vitamin C.

Kukuthi izulu nalinileko amadamu avulelwe, amanzi akghone ukukhamba ehlele emadamini amanye akhambiselanako. Ngaleyondlela idamu nedamu lizokuhlala lizele amanzi.

Ibhedrudi, ispinatjhi, ithanga, ibhutata kanye nezambani.

Ngombono wami, ngicabanga bonyana umlimi namkha umtjali kufanele athome phasi atjale ngobutjha ngombana imbewu yakhe zabe irhurhulwe mamanzi.

Lokho kubangelwa kukobana abanalo ilwazi. Ngombono wami, umtjali namkha umthengisi kufanele akhangise irhwebo yakhe. Ekukhangise irhwebo yakhe, abantu abanengi abanekareko bazokukghona ukuba nelwazi lokobana kuthengwa njani bese-ke bakwazi ukuyalapho, bazithenge iinthelo lezo.

Esimhlophe, ngiso esithengwa khulu.

Ngicabanga bonyana iSewula Afrika ayikghoni ngokuya ngobujamo bezulu esihlangabezana nabo, iinkhukhula kanye nezinye.

Iye, ipuphu yesiphila esibovu ikhona eentolo kanti-ke kutjhiwo bonyana ngiyo eyakha umzimba.

ISewula Afrika ngiyo engaberegisana nayo.

Iye, kuliqiniso abantu abakereka esondweni le-ZCC ngibo abadla ipuphu le ngobunengi.

Ungathoma utjale ehlabathini enothileko la amanzi angasimraro khona, kufana nemdzweleni.

Iye, amatjhuguluko angabakhona ngombana nakuthathwa isiphila siya emazweni amanye bazokubhadela, njalo-ke imali iyangena eSewula Afrika nomnotho uzokukhuphuka.

Kufanele ukhulumisane neentolo ezikhulu, lezi ofuna ukuzithengisela. Uthole ilwazi kobana kufanele utjhingephi, wenzeni kuze ukghone ukubathengisela.

Imbewu iyafumaneka eentolo zeentjalo kanye neentolo ezifana nabo-Shoprite.

Alinywa ngeemforweni.

Awa, nokho ngokuya kwami, isiphila sisuthisa khulu. Wadla sinye, uyakghona ukusutha bewuyokulala.

Akusuye ubani nobani okghona ukutjala i-avokhado yeke thina ngeemphakathini wangakithi, iyabaleka imizi ene-avokhado. Thina-ke ekhaya nasiyifunako awa, siyithola eentolo ezikulu ezifana nabo-Shoprite.

Kutjho bona iinkomo lezo ezihlangeneko kuziinkomo eziduna kwaphela yeke ikomo eduna ayimithi begodu ayizali.

Awa, ngombono wami, ngibona ingakalungi. Kufanele zikhule, zingahlatjwa zisese zincani khulu.

Awa, angekhe nokho yaba yingozi.

Amanzi nawo aqakathekile yeke iinkomo kufanele ziphiwe namanzi, zithi zidla nje zinande zehlisa.

Ngicabanga bonyana kubangelwa kukuthi lezi ezenzwe ngekambiso yesikhuwa zihlatjwe ngomtjhini kanti-ke lezi zekambiso yesikhethu zihlatjwe ngezandla nemikhwa, yingakho kuba nomehluko.

Iye, kwenza inyama yakhona ibe nepilo ngombana ikomo ayitlhoriseki ngaphambi kobana ife.

Iinkolelo zitjho njalo yeke nami ngiyakholwa bonyana kuya ngokuthi ihlatjwe ngubani ngombana kuthiwa, abanye banesandla esihle kube-ke abanye bathi banesandla esimbi.

Nanoma-ke ngingazi bonyana kuqakatheke ngani, ngiyacabanga bonyana kuqakathekile.

KwaNdebele kula zingakhamba khulu khona. Lokhu ngikukhulunyiswa kukobana amaNdebele minengi iminyanya ayenzako.

Bathengisela abantu bemphakathini, amathambo siyawadla begodu amnandi.

Ngombono wami iye, ingathengiseka. Angiboni bonyana kungaba nomehluko.

Iye, ngombono wami zidla kuhle, ziyakuthola ukudla efanele zikudle.

Iye, kulungile ngombana nazidlako njalo umzimba uyakhula, ukukhombisa bonyana zidla kuhle, zizokuba nenyama enengi, ehle.

Awa, nokho angazi bonyana kubangelwa.

Ngokubona kwami, ngibona kulungile ngombana la emakhaya iinkomo ngihlala ngizibona zihlala esibayeni sinye, lokho kutjho-ke bonyana akunamehluko, iinkomo uyakghona ukuzihlanganisa zihlale ndawonye.

Awa, nanoma nginganalo ilwazi elingako kodwana angiboni bonyana ukhona umehluko otheni.

Ngicabanga bonyana kungcono uzivulele ziphume, njalo-ke ziyakghona ukukhambakhamba zibe zizivocavoca, kunokuthi zihlale endaweni yinye isikhathi eside.

Awa, nokho bengazange ngicabange ngento enje kodwana umbono wami kukuthi, ngingazithatha ngithengisele abanye abafuyi. Kuyenzeka-ke ke abanye ifuyo le abayifuyeli ukuyihlinza, abanye nje sebayaba nefuyo, yingakho-ke mina ngingathengisela abafuyi abanye abanjengalabo.

Ngingazifunela udorhodere omutjha.

Awa, ngingabatjela bonyana balinde amalangana ukuze zithole isihlahla semikhaza. Imikhaza iyingozi khulu.

Ngombono wami, ngicabanga bonyana kufanele uzise mhlambe kane ngonyaka.

Ngombono wami, woke ummango uyafana, akunamehluko.

Awa, ngombono wami, mina ngibona ngathi uyawarhaba.

Ngombono wami, angicabangi bonyana zingonda. Naziphiwa ukudla okurerhe, zisele amanzi, zibe nepilo, angekhe zonda.

Ngombono wami, ngibona kufana ngombana ekadeni imitjhini yokusenga beyingekho, ikomo beyisengwa ngezandla.

Ngibona bonyana ikomo leyo nayiyinye izokudinwa yeke kumbono omuhle kobana ulethe ezinye iinkomo zizokurhelebha.

Awa, angikuboni kuqakathekile lokho ngombana ihloso kukobana zihlatjwe kudliwe inyama nje kwaphela.

Ngiyacabanga bonyana inyama yakhona izokuqina njengoba nazo zihlala ziberega kangaka.

Eqinisweni anginalo ilwazi elingako.

Ngemini gamare zivulelwe ziyokusela ngemlanjeni, kuthi nazibuyako entambama, ngibona kumbono omuhle bonyana zithelelwe amanzi khona ngapho ngesibayeni, zikwazi ukusela ngobuduze.

Awa, akusilo iqiniso lelo nakunjalo ngabe iinlarha ezinengi lezo zingene ekingeni nomthetho.

Ngombono wami ngicabanga bonyana lokhu kwenzelwa kobana kungabi negazi elisalako enyameni, igazeli lehle loke.

Awa, ayikho into engiyisolako ngabo ngombana nekadeni bevele kuselwa bona.

Iinkukhu zithengwa babantu abanengi, ingakho-ke kubalula bonyana umuntu azivulele irhwebakhe yokuthengisa iinkukhu, kanti-ke iinyoni ezifana njengeenciliba namagalikuni akusilula bonyana umuntu azithole eduze.

Nakho ukukhulisa iinkukhu kuyabiza ingakho-ke nemali yokuthenga ikukhu ibiza njalo.

Iye, banengi abantu abatjha abazithandako lezi zokulima kodwana banganayo imali yokuzithuthukisa namkha bathome batjale, namkha bavule irhwebo zokulima.

Kusukela ekadeni bevele kufuywa iinkomo neembuzi, yeke ngombono wami ngibona bonyana lokhu kusukela ebantwini abadala ebebaphila kade.

Ngombono wami emakhaya asinazo izinto ezifana nalezo. Ngibona bonyana emadorobheni kufanele banande bavula amabhurentji ngemakhaya ukuze sikghone ukuzithola ngobuduze izinto esizifunako ezingatholakaliko njenganje kithi.

Ngombono wami iye, bavumelekile ngombana lapho kulababeke iinhlobo zabo kanye nabantu abathandako. Akusilula bonyana bangabalahla njalo njengoba nje ukuphahla kuyindlela yokobana bakhulume nabo babeseduze nabo.

Iye, ngicabanga bonyana bayaya.

Ongakwenza ngemvu ukobana uyihlabe kubeyinyama edliwako. Isikhumba semvumo begodu bayakghona ukusisebenzisa basisebenzisele ukwenza iimpahla ezifana nenjasi zebusika.

Amanzi wamabele ngicabanga bonyana ukwenza ipuphu yamabele begodu abanye-ke ngiyacabanga bawasebenzisela ukwenza utjwala besintu.

Ngombono wami ngicabanga bonyana kufanele babhadelwe ngenyanga.

Ngibona bonyana bayadinywa ngombana nanamhlanje kunemisebenzi eminye ebandlululako, bavele bathi yenzelwe abobaba kuphela abomma bavele babandlululeke.

ISewula Afrika ikghona ukuthengisela ama-country namkha iinarha ezinye isiphila. Bakghona-ke nokuphendula isiphila benze ipuphu abantu bathenge, njalo-ke umnotho uyakhuphuka.

Awa, nokho asiwasongoleli. Abantu abanengi banayo imithi bawatjalile ama-avokhado.

Lokha nakunesomiso iinlwane ziyakghona ukutjhinga ngemadamini zifike zisele khona.

Ngombono wami awa, akafundelwa njengoba kukhona abanye abakghona ukusika esilarheni bangakakufundeli lokho. Ngiyacabanga bonyana nayongena esilarheni kubanesikhathitjhana la ukufundiswa khona ukwenza umberego loyo.

Ngombono wami kufanele ulawulwe mnyango wabasebenzi kodwana-ke akukho njalo okwanje mina ngazi bonyana amalanga wokusebenza alawulwa mnikazi weplasi.

Imvu iqakatheke khulu ngesikhumba lesi sayo isikhumba semvu uyakghona ukwenza ngaso iinjasi, amajezi kanye neengubo yeke ingakho izimvu zilahleka khulu ngaphandle kobana ke isikhumba sayo siqakathekile iyahlatjwa imvu beyidliwe.

Ngombono wami amanye amazwe akanalo ilwazi lokulima nokutjala njengamazwe awela ngaphasi kwe-Afrika ingakho-ke iSewula Afrika ikghona ukuthengisa isiphila ithengisele amazwe wangaphandle.

Iye, anganela ngombana nawubhorileko amanzi la asuka phasi ngaphasi.

Atjhiye iintjalo zawo ziphelile nalezike ebezithe ukukhulakhula ziyamotjheka akhange zisakwazi ukuragela phambili zikhule.

Iye, ngingakufundela ukulima ngombana ke nawulimako uyakwazi ukuziphilisa uwenze nemali.

Ngombono wami akakaneli, ngombana nanamhlanje kusese nabanye abangenalo ilwazi elaneleko ngezokulima abafisako bonyana ngathana bayalima.

Awa, ngombono wami abakaneli ngombana kusese nabantu abanganalo ilwazi bonyana kufanele benzeni nabafuna ukuzibandakanya ezintweni zokutjala nezokulima.

Ama-App aqakatheke ngokuthi abantu bayakghona ukungena kiwo bathole ulwazi elithile ngento leyo ebayifunako.

Okuqakatheke khulu ngamanzi notjani ngizo ke iinkomo neembuzi engazi zizindla lezo.

Imbuya, ispinatjhi, irude.

Bangakhuthazwa ngokobana bafundise okunengi abangakwaziko, baphiwe nelwazi. Urhulumende ke yena anga angayingena indaba le ngokuphisana ngemali zokuthoma iimbhizinisi zokulima nokutjala.

Ngombono wami urhulumende u ngaphikisana ngemali, ekubeni nezinto ezifana nabo-funding, abantu-ke bemaplasini bafundiswe bebarhelejwe ukuze bathole imali leyo.